Ka sebele temo ke lekala la bohlokwa moruong o mongata o, o kenyelletswa le mo Afrika Borwa. Mabapi le tlhahiso ya mesebetsi, temo e bile le seabo se seholo. Mekhwa e meng ya temo a mme le mesebetsi ke tsena, mosebetsi o tlotlehileng le industry tje shebaneng le ho tswa kantle ho naha. Ka hara Afrika Borwa ka ho qetella, temo e haholo ho di ya naha, mme e fana ka menyetla ya mesebetsi ho baahi ba bangata.

Ho ka etsahala hore ebe batho ba baholoholo ba ne ba kotula di-mushroom tse jewang ka ho batla dijo merung le lebakeng tse ding tsa tlhaho moo di neng di mela teng. Efela ke na le bonnete ba hore ba ne ba tseba tse jewang tje di sa jeweng. Ka ho nyakisisa hobane batho ba baholo ne ba tseba dijo tse dingata tseo di fepang mebele ya batho kamoka.

Dijo tse ding tse ke di tsebang tsa naha ke konofolo . Konofolo e sebediswa hangata ho batho ba ho fokola . Wa e apeya motho wa a nwa metsi ya mo alafa hoba malwetji ka ho fapafapana ona mmeleng wa motho. E nngwe hape ke e tsebang ke sepinatjhe. E boetse e jewa e le sebaka se setelele. a sona a sepinatjhe, a ka sebediswa ka kapa a phehwa e le tala. Le metsi a sona o ka a nwa a dira diphetogo hodima ha mebele ya .

Mabaka a etsang hore dihwai di fule haholo ho isa moo di ipaketsang kgoholeho ya mobu ke e latelang, ho haella ha dijo tse lekaneng ha ho se na dijo tse lekaneng kapa dimela tse fapaneng tse fumanwang naheng. Palo e fetelletseng ya dihwai, ha dihwai di le ngata ho feta matla a mobu kapa jwang. ho haella ha tsamaiso e ntle ya ho fula. Tikoloho e ommeng kapa ho se na pula ka nako e telele, ho se na tsebo kapa tlhokomelo, ha ba dihwai ba sa utlwisise hore pula e fetelletseng, e senya mobu.

Ho ba morui ka ho jala cotton ho e ho ka etsahala, empa ke nahana hore ho ka hloka moralo o hlophisehileng le boiteko bo boholo. Mona ho bontsha tse latelang hore motho a ka nka matsapa ho tswella ho tswelletsa kgwebo ya hae, ka ho hlahloba mobu le maemo a tikoloho. Ho fumana tsebo le kutlwisiso, ho beha moralo wa ditjhelete le matsete . Wa rera ka tsela ya sejwalejwale, wa nyaka thuso mola le mola ho ka ho bontsha ditsela tseo ka di latelang, hore kgwebo ya hao e kgone ho atleha le ho ithuta ka mmaraka hore na dilo tsa di sepela jwang.

Boemo ba lehodimo bo bapala karolo e kgolo haholo temong. Boemo bona bo a ba le molemo kapa tsietsi. Mona ke ka moo boemo ba lehodimo bo ka o bakelang mathata temong . Tsietsi eo o ka tobanang le yona ka lebaka la boemo ba lehodimo ke komello, ho hlokeha ha pula. Dimela di ka omella, tse dingwe di ka be di ya shwa. Pula e ngata haholo e ka mobu le manyolo a . Se sengwe hape, ekaba serame kapa motjheso o fetelletseng, le phetoho ya boemo ba lehodimo ka tshohanyetso.

Ho qoba dikotsi mo polasing ho hloka moralo o o hlophisehileng le tlhokomelo ya ka . O ka latela tlhahlobo le moralo wa kotsi. Wa tseba mefuta ya dikotsi tse ka hlahang jwalo ka mollo, boemo ba lehodimo, malwetse a diphoofolo le tse ding. Le tshireletso ya basebetsi hore ba apare diaparo tseo di ka ba tshireletsang hore ba se kopane le dikgobalo. Polokeho ya metjhini le disebediswa tse ding, tshireletso kgahlano le mello, tshireletso ya tikoloho ha mmoho le polokeho ya .

Ke nahana hore seo se ka hlola ke tikoloho e sa hlwekang kapa e kotsi kudu. Phaello ya tlhokomelo ya bophelo, mosebetsi o boima, o senyang mmele. Kotsi ya mesebetsi le ho se hwetje kgutjo ya .

Nna nka mo eletsa ka hore a tsebe mofuta wa dikobo wa dikokwanyana . A tsebe hape le tshebediso ya taolo e kopantsweng, a tsebe ho qoba le ho reka dihlahiswa tse sa hlahlojwang. A be a ithute le ho kwetliswa, a be a tsebe ho sebetsa mmoho le balemi ba bang hore a fumane tsebo e tletseng .

Maemo a lehodimo a bapala karolo ya bohlokwa haholo temong, haholoholo dipolasing tse nyane tse senang ditshehetso tse ngata. o tshwanetse o tsebe maemo a lehodimo a sebaka seo o dulang ho sona. Ebile o ka kgetha dijalo tje loketseng. O di tlhokomele hantle mme wa fokotsa tahlehelo e ngata e batho ba kopanang le yona. O ka etsa jwalo ka ho tseba maemo a lehodimo a sebaka. Wa be wa hlokomela dijalo tja maemo a , ha maemo a lehodimo a fetoha, maemo a lehodimo a ka fetoha ka letsatsi ka letsatsi. Ho lema ka nako e nepahetseng ke ntho e tshwanetseng hore batho ba e sale morao .